I ku dyondzisa swichudeni hi nkoka wa swakudya leswi nga na rihanyo. Ku hlanganisa swichudeni eka ku lunghisa menu, ku endla swakudya swi tsakisa ni ku tsandzeka, ku nyika swakudya hi nkarhi lowu ringaneke, ku dyondzisa vatswari, ku nyika mintirho swichudeni ntirho wo endla swa vurimi or swirhapa. Leswi swi ta kota ku hlohletela swichudeni leswin'wana leswaku naswona swi landzela eka ku rhandza timhaka ta swa vurimi, swi kota ku rhandza ni timhaka to dya miroho or swakudya leswi swi akaka emirini.

Loko ndzi ri na malembe ya sikisti kutani vana va mina va ndzi yisa ekaya ra vadyuhari, ndzi nga titwa ndzi karhatekile swinene hikuva leswi swi ta endla leswaku ndzi nga ha koti ku vona vana va mina hi minkarhi hinkwayo, ni ku kota ku vona vatukulu va mina ni tlanga na vona hi minkarhi hinkwayo. Leswi swi nga ndzi khomi kahle hikuva ta titwa leswaku, ndzi ta titwa i nga ri a ndza ha ri na nkoka eka vutomi bya vona.

Hi mavonelo ya mina nyanga i munhu loyi a nga ni vutivi bya swilo swa ntumbuluko ni swilo leswi swi nga swa ndhavuko leswi swi tirhisiwaka ku pfuna vanhu. I munhu loyi a tshembiwaka hi vanhu ngopfungopfu loko va ri na swiphiqo swa rihanyo, swa rirhandzu, ni swiphiqo swa moya. Ntirho wa yena i ku horisa mavabyi lama ma nga kona eka vanhu, hi ku va a tirhisa mirhi ya ntumbuluko ku fana na timitsu leti ceriwaka, a tihlanganisa ti endla mirhi leswaku, vanhu va nwa tshunguleka eka swiphiqo leswi va nga ka swona.

Leswi ni vona swi ri na nkoka swinene, leswaku vanhu lava nga na vutsoniwa va endleriwa swihambukelo swa vona swa vona hikuva leswi swi va pfuna ku hanya vutomi lebyi ringaneke ni lebyi nga ni ndzhuti. Loko ku ri ni swihambukelo swo pfuna leswi va va kota ku ti fambela hi ntshunxeko, ku titwa na vona va amukeriwile eka xiphemu xa vutomi bya siku ni siku. Leswi swi tisa xichavo vo ku titwa va tshembekile ni ku pfuxeta ku tshemba etimbilwini ta vona.

Swikolo swi nga pfuna swinene ku khathalela swichudeni leswi nga ni minhlelo kumbe ti-allergy hi ku tirhisa menu leyi hlawuleke ya swakudya. Va fanele ku tirhisa rungula ra vatswari leswaku va tiva leswaku hi swihi swakudya leswi swi nga swi nga tshameki eka vana va vona. Swichudeni swi nga nyikiwa swakudya leswi nga ri ki na swihehlo leswi swi swi nga endla leswaku va karhateka emirini ya vona. Ku fana ni swakudya leswi swi nga na ni timanga endzeni. Xikolo xi fanele ku dyondzisa vatirhi va mphamelo leswaku va hlawuleka va hlawula swakudya leswi swi nga kahle for vana va swi sweka hi ku ya hi ku un'wana na un'wana na un'wana u fanele ku swi dya swakudya sweswo.

Loko ndzi ri dokodela, naswona muvabyi a ndzi vutisa hi xitirhisiwa lexi tshembisaka ku tlherisela endzhaku ku dyuhala hi vhiki rin'we, ndzi nga n'wi hlamula leswi. Ndzi twisisa leswaku u navela ku tlhelela ku tlhela u titwa u ri muntshwa kambe ku tlherisela endzhaku ku dyuhala hi vhiki rin'we a swi koteki hi nkarhi wa sweswiwani. Ndzi twisisa leswaku loko u lava ku tirhisa swilo swo ka swi nga kamberiwangi hi sayense swi nga ku vangela swiphiqo swin'wana swo ka swi nga twisiseki emirini. Lexi u nga xi endlaka, i ku va u u endla vutiolori hi masiku hinkwawo u dya swakudya leswi akaka miri, u u ya eka dokodela leswaku a ku kambela miri wa wena hi minkarhi hinkwayo, u nwa mati yo ringanela.

Endzhaku ka mhangu ya le magondzweni leswi u faneleke ku swi endla hi ku hatlisa i ku ku chayela nambara ya swa xihatla, leyi ku nga one one two. Ringeta ku tshama u u rhula emoyeni u nga chuhi hi xihatla leswaku u kota ku pfuna lava va nga kusuhi na wena lava va nga vaviseka. U nga susi u nga susi munhu loyi a nga vaviseka ngopfu loko swi nga laveki. Leswi swi ta ku pfuna leswaku na wena u u kota leswaku i kota ku tirhisa first aid, loko u ri na vutivi bya yona.

Ku na fukuzana ya vele, mfukuzana ya marhambum, fukuzana ya xivelekelo, mfukuzana ya byongo, mfukuzana ya khwiri, mfukuzana ya nenge, mfukuzana ya tihlo, mfukuzana ya ngati.

Loko a ndzi ri mutirhi wa swa wa swa rihanyo a ndzi ta tsundzuxa vavanuna, leswaku swi kahle ku tshama va karhi va kamberiwa vuvabyi bya HIV. Ku loko loko va kumeka va ri na wona emirini, leswi swi ta va kahle ku va va kota ku nyikiwa tindlela ta vutshunguri ni thiritimente ka ha ri ni nkarhi masocha ya vona emirini ya ha ri ya ha tiyerile. Hi ku loko vo tshama nkarhi wo leha va swi kuma ku ri khale, ku ri va ni mavabyi swi ta ku ri va ni mavabyi lama swi ta tika leswaku, masocha ya miri ya lawuleka hi ku olova.

Xiphiqo xa ku tirhisa mirhi ya vuxisi mina ndzi vona xo sungula ku ri hi ku, u va u nga swi tivi mirhi yeleyo ku ri i fanele u yi nwa ku ringana ku fika nkarhi wo ta ni hi kwihi? Xa vumbirhi u va u nga swi tivi leswaku i mirhi leyi yi nga kamberiwa hi hi vanhu va vo tiva swilo swa rihanyo. Xa vunharhu u va u nga swi tivi leswaku mimirhi yeleyo u va u ri na allergy eka yona kumbe njhani na.

Tindlela to hambanahambana leti mindhavuko yi langutaka mhaka yo yimba ha tona. Mindhavuko yi langutisa leswaku munhu loyi a yimbisaka u ni vuswikoti byo yimbisa xana na? Va langutisa nkarhi lowu nga fanela wo yimbisa. Ku nga ha va hi swa vundhavuko, kumbe swa vudokodela. Va langutisa ni vuhlayiseki bya ndhawu leyi yi nga ta tirhisiwa ku yimbisa.

Tindhawu ta le timolweni kumbe eswibedhlele ti nga endla leswaku endhawini ya swihambukelo ku va ni laha ku nga endleriwa vanhu lava nga ni vutsoniwa ku ri va kota ku nghena kahle va nga ri na ku kanganyiseka, ngopfungopfu vanhu lava va tirhisaka switshamo xa lava va nga kotiki ku famba, va kota ku famba hi xona ku nghena eka swihambukelo. Lava va va kotaku ku famba mara kambe va ri ni vutsoniwa ku fanele ku vekeriwa tinsimbhi leti va nga ta kota ku khomelela eka tona, hi minkarhi hinkwayo loko va nghena eswihambukelweni.

Madokodela lawa u nga va vona hi ku a va tsarisiwangi eka vandla ra madokodela, leri ku nga HPCSA. Va ala ku kombisa ti setifikheti ta vona kumbe ti-diploma. Va tirha endhawini yo ka yi nga rejistariwanga kumbe ti hofisi leti to ka ti nga ri nawini. Va lava ku nyikiwa mali hi hi ku tumbeta. Mikhuva ya vona yi a yi fambelani ni leswi dyondzo ya vun'anga yi lerisaka swona.

Ndzi nga byela munhu loyi a nga ku khomeni ka munhu wa vutsoniwa hi ndlela yo biha leswaku munhu wa loyi a hanyaka ni vutsoniwa na yena i fana na munhu un'wana na un'wana ene u na, malunghelo yo a khomiwa hi ndlela yo fana na munhu un'wana na un'wana. Leswi swi ta endla leswaku munhu loyi a tiva leswaku a ku ni ku hambana eka munhu loyi a nga ni vutsoniwa na munhu loyi a nga ri ki na vutsoniwa hi ku hinkwenu ha fana.

Tikhampani ta migodi ti teka magondzo lama landzelaka. Ku dyondzisa vatirhi hi swa vuhlayiseki, ku nyika vatirhi switirhisiwa swa vuhlayiseki, ku kambela switirhisiwa na ndhawu ya na ndhawu ya ntirho nkarhi na nkarhi, ku ku veka milawu yo tiyisisa vuhlayiseki, ku letela vatirhi hi leswi va faneleke ku swi endla loko ku humelela khombo.

Swi vangiwa hileswaku vanhu vo tala lava va sukaka eka tindhawu ta le makaya laha ku pfumalaka titliniki va boheka ku ya eka tindhawu leti nga hluvuka leti ti nga ni titliniki. Leswi swi ta endla leswaku ko tala etitliniki. Xin'wani i ku xota ka vanhu lava va faneleke va tirha etitliniki, nakona ku xota ka titliniki ni swibedhlele. Leswi swi nga lulamisiwa hi ku akiwa ka titliniki ematikoxikaya.

Xikongomelo xa vona a ku ri ku ringeta ku hlonipha vanhu lava va nga hundza emisaveni. A va tshemba leswaku ku ni mavabyi lawa ya nga ku khomaka loko u nga basisiwangi.

Mirhi ya insulin yi ni nkoka eka vavabyi lava va nga ni vuvabyi bya chukele hikuva insulin-i i homoni leyi pfunaka ku lawula ntirho wa chukele emirini. Eka vavabyi va chukele mirhi a wu endli insulin leyi eneleke, kumbe insulin-i leyi endliwaka a yi tirhi kahle. Leswi swi endla leswaku chukele emirini ri kula ngopfu. Naswona loko swi nga lawuriwi swi nga va nga swiphiqo leswikulu swa rihanyo, tanihi ku onhaka ka mahlo ni ni swilo swin'wana emirini.

Makhombo lawa munhu a nga hlanganaka na wona loko a yimba i ku tluletana ka mavabyi, ku pfumaleka ka vuhlayiseki eka ndhawu yeleyo, naswona swi nga vangela leswaku ku va ni ni ni khombo, ra ku ka munhu a nga a nga vi ni ku hola kahle.

Loko ndzi fonela vanhu lava va faneleke ku ta va ta timela ndzilo xo sungula lexi ndzi nga va byelaka xona i vito ra ndhawu, leyiwa ndzi tlhela ndzi va tivisa leswaku ku nga va ku ri na vanhu lava va nga va nga va nga xanisiwa hi ndzilo lowu kumbe njhani na. Ndzi tlhela ndzi va tivisa matimba ya ndzilo lowu xana ku ri kutani hi kwini.

Laha xikolweni hi langutisane na xiyimo xo tika swinene, leswi swi endlaka leswaku vana va nga kumi vana loko va vavisekile va nga kumi ku pfuneka hi xihatla naswona van'wanyani va alaka hi swakudya swo karhi. Naswona leswi swi nga veka vutomi bya vona ekhombyeni, ekhombyeni. Ndzi lava ku tisa ku cinca swa nkoka leswi hi hi va ni nongonoko lowu tiyeke wa emergency leswaku vana va pfuniwa hi ku hatlisa, loko va vavisekile ku va ni fayili ya nkoka ya rihanyo. Ku dyondzisa vatirhi leswaku va swi tiva va leswaku leswi endlekaka hi xihatla ni ku va ni switirhisiwa swa xihatla swa swa swa kahle leswaku vana va koteka ku pfuneka hi xihatla.

Xihoxo xa muongori i ku va a fika a vula hi xiyimo lexi Gezani a nga ta hi xona xa ku va a tela ku phaka maphilisi ya HIV. Leswi swi nga endla leswaku Gezani a nga tsaki hikuva laha a nga kona ku nga va ku ri ni vanhu lava a va tivaku, vanhu lava a nga tsakeleki leswaku va tiva vuvabyi lebyi a nga na byona. Muongori u ni xihoxo hikuva vuvabyi bya munhu i xihundla xa yena ni muongori wa yena, a swi fanelanga leswaku van'wanyana va swi tiva handle ka loko yena Gezani ku ri yena loyi a va byelaka hi vuvabyi bya yena.

Leswi swi nga ku tisela switandzhaku swo va u va na swiphiqo swo karhi emirini wa wena, hi ku va u teka u va hi ku va u n'wile mimirhi leyi yo ka yi nga fambelaniku ni ngati ya wena kumbe swirho swin'wana emirini wa wena. Leswi swi nga ku vangela switandzhaku swo va u tikuma u ri ka xiyimo lexi xo ka xi nga ri ku kahle hikuva u nga swi tivi leswaku mimirhi leyi yi nga tisa ku cinca ka njhani ehenhla ka miri wa wena.

I vurimi byo olova ku endla swilo hi mavoko kumbe mintirho ya mavoko, ku dyondzisa hi nkarhi wo leha, ku teka swifaniso kumbe ku tirhisa thekinoloji yo olova ku hlayisa vana.

COVID-19 yi hangalaka hi mavoko loko munhu a khumba nchumu lowu nga ni vuvabyi lebyi kumbe virus leyi. Tanihi leswi u khumbiwaka hi munhu loyi a nga ni xitsongwatsongwana a nga si hlamba mavoko, kumbe loko munhu a tlhela a tikhoma xi xikandza xa yena, tinhompfu kumbe matihlo ya yena hi mavoko lawa ya nga basangiki.

Byi nga vanga hi ku lahlekeriwa hi munhu wa nkoka, swiphiqo swa vutomi, matimba ya vuxaka bya ndyangu, ku cinca ka switsundzuxo swa miri, ku ti ku tikarhatela ngopfu, ku pfumala ri rimbewu ra ku titwa u amukelekile.

Vuvabyi bya chukele ya type one, byi byi endla leswaku miri wu miri a wu endli insulin ngopfungopfu hikuva ma masele ya miri masele, ya miri la lama lwaka mirini immune system, ma onha masele ya Pancreas lawa endlaka insulin yi yi kumeka ngopfu eka vana ni vantshwa. kambe type two yona miri wu endla insulin kambe a wu tirhisi kahle insulin resistance kumbe ku endla ku ku ku a wu endli ngopfu. Leyiwani yi kumeka ngopfu eka vanhu lava nga ni miri wa le henhla wo nyuhela.

HIV yi nghena munhu hi ku va a tlela na munhu loyi a nga na HIV a nga ti sirhelelangiki. Yi nghena hi ndlela ya masangu laha munhu a endlaka masangu a nga ti sirhelelangaki a karhi a tlela ni munhu loyi a nga ni HIV. Yi nga nghena hi ku va munhu a khoma ngati ya munhu loyi a nga na HIV, ngati ya yena yi suka ka ngati lowun'wanyana yi nghena eka ngati ya munhu loyi a nga hava HIV.

Tindlela ta xintu leti nga tirhisiwaka hi leti landzelaka, ku nga tirhisiwa mirhi ya xintu yo phyuphyisa mbilu, ku nga tirhisiwa ku nga endliwa mintirho ya ndhavuko ku tirhisiwa minkhuvo ya xintu yo va xeweta hi ku va langa moya wa loyi a feke. Ku nga tirhisiwa tindlela to endla timbita ta ntshunxeko wa mianakanyo, leswi swi nga va hi ku ku tirhisa murhi lowu nga pfunaka ku ololoxa xitirese ni ku endla munhu a etlela kahle.

Ina hi mavonelo ya mina ni vona leswaku swi nga va swi hi pfunile leswaku hi sivela COVID-19, hikuva ku hi ku hunguteka ka ku fa ka vanhu, ku hunguteka ka ku hangalaka ka ntshunguto, ku pfuriwa ka mi mitsindza na bindzu, ku lunghisa miri ku lunghisa miri ku lwisana ni swivumbiwa leswintshwa.

Ndzi nga teka nkarhi wo yingisela wo yingisa wo yingisa wo yingisela hinkwavo. Ndzi nga kuma xilo lexi fanaka eka mavonelo. Ndzi tlhela ndzi ndzi tivekela mindzila eka basikete eka vutshunguri, ndzi tlhela ndzi tsala swilo hinkwaswo hi matsalwa. Ndzi tlhela ndzi lava ku ku pfuniwa hi mutshunguri wa vukamberi meditator, ndzi tlhela ndzi teka muxavi tanihi nhloko ya mhaka.

I ku va ku ku endliwa leswaku mutsoniwa wun'wana na wun'wana a titwa a ri ni nkoka eka eka eka tindhawu ta le makaya. I ku va ku endliwa migingiriko leyi vanhu va vatsoniwa va nga nghenelelaka leswaku va kombisa vuswikoti bya vona ni nkoka wa vona leswaku na vona va swi kota ku endla swilo leswi endliwaka hi munhu un'wana na un'wanyana. I ku va ku endliwa leswaku hina vanhu lava hi nga hi nga hava vutsoniwa hi nghenelela eka migingiriko yo karhi na vona xikan'we vanhu lava hanyaka na vutsoniwa, leswaku va titwa va ri karhi va amukelekile va titwa na vona va ri na xiave tanihi vanhu lava va nga na vutsoniwa mara va karhi va endla swilo ni vanhu lava nga hava vutsoniwa.

I ku endla leswaku masocha ya miri ya tirha hi matimba ma nga vi ni ku loloha ka ku lwisana ni xitsongwatsongwana lexi. Ku hunguta vuvabyi bya ku tshikeleleka ka immune system, ku hanya hi nkarhi ku hanya nkarhi wo leha naswona hi matimba, ku tlula ku tlula leyi ya HIV yi nga kandziyisiwaka eka van'wanyana ku ku ku pfuneta leswaku vutomi bya wena byi tshama byi ri kahle siku na siku.